Cha, mina njengoba ngakhulela ngazalelwa emalokishini eGoli, akekho umuntu engimaziyo ofuyile noma oke wafuya iziklabhu. Ulwazi enginalo ngemfuyo luncane kakhulu.

Yebo, ukushintsha kwezulu kwesimo sezulu, kushintsha indlela izitshalo ezikhula ngayo kulesikhathi samanje. Indlela izitshalo ezikhula ngayo azisafani namandulo. Lokho okusho ukuthi, umlimi kumele ashintshe indlela asebenzisa ngayo amakhemikhali kuzitshalo noma indlela yokuzishintsha ngayo izitshalo emasimini.

Indlela engingasekela ngayo umfuyi wangakithi, ukuthenga kakhulu izinkukhu zakhe. Ngisho ngoba izinkukhu, ukudla kwemihla ngemihla and inkukhu ishibhile ukudlula inyama ebomvu, okungaba yimbuzi, inkomo noma yimvu. Izimbuzi ngingamsekela uma nginomsebenzi endlini noma umcimbi, lokho kwenzakala kanye ngonyaka. Kakhulukazi izinkukhu yizo engingamsekele ngazo ukuthi ngizithenge.

Izithelo ezifaneleke kakhulu ukuqandisa amapentshisi, amapiyeri, utamatisi kanye namapelikosi, apricot, ngolwimi lwesiNgisi. Okunye futhi ummbila, u-anyanisi, iziqathi phecelezi carrots nokhukhamba. Nenyama futhi ingasetshenziswa ukuqandisa phecelezi yi-biltong.

Izinhlobo zezimonyo ezitholakalayo ukuvikela isikhumba, i-moisturiser. I-moisturiser lolu uketshezi lwesikhumba esigcina isikhumba sibushelelezi futhi sithandeka. Olunye uketshezi olutholakalayo ukuvikela isikhumba i-sunscreen. I-sunscreen-i loku u-cream ovikeleka isikhumba elangeni futhi uphinde uvikele isikhumba ukuthi singashiswa ilanga sithole izifo ezifana ne-skin cancer, okuthiwa umdlavuza wesikhumba.

Yebo, izingane ezikhulela emapulazini zehlukile kwezinye izingane ngoba okubalulekile kulowomndeni ukujabulisa umnikazi wepulazi. Izingane zitholakala zisebenza epulazini mazibuya esikoleni. Lokho kusho ukuthi izingane ziba abasebenzi bepulazi zingaphansi kweminyaka ewu-eighteen, ishumi nesishiyagalombili.

Ukukhula kwezitshalo kuletha injabulo eningi, ngoba kusho ukuthi sibulala indlala. Uma kukhula izitshalo, kuba yintwasahlobo kanye nehlobo ngokulandelayo. Ukudla kuye kube kuningi ngisho nezithelo imbala. Lokho kuletha ukwethaba nokujabula ekhaya, ngoba ukudla kuningi. Uma kufika isikhathi sesomiso, njengesikhathi sasebusika, indlala nenkename idla ukujabula nokwenama emndenini. Futhi sibuye sicabange ngesikhathi sasibusa sidla kamnandi ehlobo, lokho kuyaletha ithemba.

I-automation ingasiza kakhulu ekubhekaneni nokushoda kwabasebenzi, ngendlela yokuthi izovala isikhala uma umsebenzi engekho emsebenzini noma athathe isikhathi sokuphuza itiye esivumelekile, nesikhathi sokudla ukudla kwedina esivumelekile emsebenzini. I-automation iyasebenza ukuvala izikhala ukuze abasebenzi noma bangekho emsebenzini yona iyaqhubeka iyasebenza. Lokho okusho ukuthi umsebenzi uqhubekela phambili noma abasebenzi bangekho emsebenzini ngaleso sikhathi abadingeka ngaso.

Indlela elula yokubambisana nomphakathi, ukuthi njengomphathi unikeze lonke igunya lokuthatha izinqumo mayelana nezolimo emphakathini. Leso sinqumo sizokwenza lonke ilunga lomphakathi lizibone libalulekile futhi lamukelekile ukubeka imibono ngezolimo. Leyo mibono ingaletha inzuzo kuwowonke umkhandlu wezolimo.

Abalimi abafufusayo uma bethatha imikhiqizo yabo bayiyise emazweni angaphandle kuleli, lokho kusho intuthuko enkulu kubo abalimi. Lokhu ngikusho ngoba uma siqathanisa amandla wemali eNingizimu Afrika, kukhona amazwe anenani eliphezulu lamandla emali uma siqatshanisa nemali yakuleli.

Ukunwetshwa komoba emphakathini, kungasho ukuvuleka kwamathuba emisebenzi kulowo phakathi oseduze nozungezile. Ngiyacabanga ukuthi umphakathi ungajabula kakhulu ukulwa nendlala kanye nokunqaba kwamathuba emisebenzi endaweni.

Izinto ezikhathaza kakhulu kwezemvelo uma kukhiqizwa izikhumba, kungaba ukusha ngomlilo kwamadlelo azokwenza ukuthi imfuyo nayo ishiswe ngomlilo, futhi ingatholi ukudla. Uma amanzi angcolile adala ubuthi, poison, engaba nomthelela ongemuhle ekukhuleni nasekuzalweni kwemfuyo entsha.